Ngaso sonke isikhathi uma kuwumngcwabo bayazama ukuthi kulandelwe indlela endala noma indlelo yamasiko okwakwenziwa ngayo endulo, hhayi indlela yamanje koda bayazama ukuthi bahlale emasikweni.

Uma usesimeni esinjalo kumele ulalele izingxenye zombili, ulalele omunye uphinde ulalele omunye uma usuthatha isinqumo sakho, ungaseki oyedwa koda enza indlela yokuthi babuye baxolelane. Ngaphandle kokuthi wena uthathe amasayidi.

Ubuntu bisho ukuthi umuntu ungumuntu ngabantu, kumele nawe usize ukuze nawe usizwe ekugcineni, abantu baphila ngokubambisana, nangokuhloniphana, nangokuzwela, ingane yamakhelwane, ingane yakho.

Ngingayisebenzisa ekutheni sithole usizo kwabanye abantu abangakwazi ukuba nosizo, njengokubakhumbuza ngokubaluleka kobuntu ekutheni basize laba abasenkingeni noma abahluphekile ngaleso sikhathi, ngoba naye umuntu uyoludinga lolo sizo ngolunye usuku.

Uma ngiqhathanisa nje kwaZulu nawase-India, e-India kuyazilwa ikhona okufanayo kuyazilwa, ikwaZulu kuyazilwa, kodwa-ke uma sekungcwaba umuntu amaZulu umuntu ayamumbela phansi amungcwabe. Kodwa uma sengiya esikweni lase-India umuntu uma eshonile bayamushisa, mase bethatha lowo.

Uma kushoniwe vele kuba khona ubulili kodwa-ke abasilisa bake baqine kakhulu ngoba ibona okusuke kumele bangamele noma besingethe umngcwabo, ibona abaziyo ukuthi kumele kumbiwe kanjani ukulungiselela umngcwabo.

Mengibala mengabala nje okukodwa intshungu lapho kuhlanganiswa khona intshungu kanye , intshungu inokuhle okuningi ngoba inempilo uma uyidla iyababa khona ayinambithiseki kahle. Koda-ke, ikuxhumanisa nabadala abangasekho, iphinde ibe nempilo emzimbeni yethu, yenza namanje ngimcabange ugogo wami.

Ubuhlali ngokuhluka kwabo ngemibala kusho isigaba lapho owesifazane osuke esekusona, njengokukhula imbalambala le ayifani.

Okokuqala ekumele bakwenze ukumseka nokumazisa ukuthi uma ehlangabezana nezimo ezithize empilweni, ikuphi okungamele akwenze noma angabhekana kanjani nalezo zimo ayobe ebhekene nazo ngaleso sikhathi.

Okokuqala ukumazisa ngendlela akumele ayiphathe ngazo, nokuthi uma sekufika leso simo akube khona umuntu azomthemba nozokwazi ukuthi amutshene ukuthi sesifikile, nokuthi akusikho ukushesha kwempilo kodwa ukukhula nje kuphela.

Bayabafundisa mayelana nokuziphatha nokuthi bawunakekela kanjani imindeni yabo, bayigcine iphephile ngaso sonke isikhathi.

Kuwo wonke amasiko umuntu uyalulekwa, atshene ngendlela yokuziphatha, nokuthi yini ekumele ayenze nokungamele ayenze njoba esuke esengena kuleso sigaba leso.

Abantu abayizangoma noma ababonayo banendlela yokuxhumana nabantu abangasekho, ukubiza kwabo isangoma kuyindlela enhle noma elungile ekutheni bakwazi ukuxhumana namadlozi noma lo osuke engasekho.

Yebo, imibala uma kushoniwe umbala osebenzayo umbala omnyama ogqokwa uma kusaziliwe, izangoma azisheshi ukuba khona kodwa uma sekugezwa ungabe usumbiza ukuthi ageze esuse isimnyama. Imidanso kayibi khona koda kuba ukulingisa nje kwasesontweni uma kusontwa.

Izici engazifaka ukuthi abantu bayakhohlwa ukuthi bangobani, bafune ukulandela amasiko okungasiwo awabo awaphesheya abanye abantu, kungakuhle abantu mebehlala emasikweni abo.

Ukulandela indlela endala, izigubhu kanye nomculo okuwena osebenzayo uma kushawa indlamu, nendlela abaphakamisa ngayo imilenze bangabe sebenza ngendlela okungasiyo.

Into ebaluleke kakhulu okumele bayazi indlela yokuziphatha, kunendlela umuntu wesifazane ekumele aziphathe ngayo emenza ahluke kwabanye, nenza futhi uhlonipheke.

Ineqhaza elikhulu endleleni abantu abaziphatha ngayo nasekutheni umuntu azi ukuthi yini elungile, yini engalungile nekumele ayenze.

Lokhu kubalulekile ukuze kugcine isiko liphila nokuthi bazi ukuthi bangobani, bavelaphi kudlulele nakwezinye izizukulwane ezizayo.